Tshwarelo ya mohiruwa kapa phokotso ya tjhelete e kenang, ha motho a lahlehelwa ke mosebetsi, a fokotsehela ho sebetsa nakwana, kapa a fumana moputso o sa itsitsang, a ka fumanehela hore o hloka tjhelete e eketsehileng nakong e itseng pele a fumana moputso o mong kapo letseno le letjha. Overdraft e ka thusa ho tlatsa lekhalo le na. Mohlala, motho o sebetsa ka kontraka e sa tsisang, ha kontraka e fela a ntse a hloka ho lefa, rent-e le tshenyehelo le tsa letsatsi le letsatsi. O hloka morola o hlakileng wa tjhelete. Batho ba bang ba hlophisitse tshebeletso ya ho bona ya tjhelete hantle, ba qeta moputso ka pele ho nako, kapa ba sebedisa tjhelete ho feta e kenang. Se na se etsa hore ba tlohele mmele account-e ya bona, le tshebediso e felletseng ya mekoloto. Ha motho a se a kolota haholo le banka tse fapaneng, a lefa dikoloto ka bongata, o wa iphumana setseng le letho bakeng sa letsenyehelo tsa letsatsi le letsatsi.

Ke dumela ka ho nromella tjhelete, ke ile ka ya shopong empa ba mpolella hore PIN-i eo e rometseng ha e sebetse. Ka kopo sheba hape hore PIN eo, e nepahetse kapa o ka founela cashsend hore o tle o bone hore ho na le bothata kae. Ke hloka tjhelete ena, ke kopa o nthuse ka pele ha e ba ho kgoneha.

Ha o kgotsofalletse dinomoro tsa hao, ho bolela hore o bile maikemisetso ho lefa dikoloto ka nako. Ha ho na rakoto ya ho se lefe, mme o hlokomela mokitlane wa hao hantle. Sena se ba fa tshepo, mme ho nolofatsa ho fumana kadimo kapa mokitlane ka maemo a matle, jwalo ka diperesente tse tlang.

Tax free savings account, ke mofuta wa account-o, hore batho ba boloke tjhelete ntle le ho fela lekgetho ka phaello e kenwang temo. Ha o kenya tjhelete ho tax free account, o na le melemo ena kapa mokgwa wa lekgetho. Phaello deviance le capital gains ha di lefellwe lekgetho. Sena se bolela hore tjhelete e kenang ka account-ong mohlala, fa banka e lefa interest ha e kenelle ke lekgetho, o fapana le account e tlwaelehileng ya polokelo moo o ka lefellwang lekgetho hodima interest. Ha ho lekgetho ha o ntsha tjhelete, ha moetelli a batla ho ntsha tjhelete, o tswa account-ong ya hae, TFSA. Ha le, ha lefe lekgetho ka tjhelete eo, o sa tsosellehe hore o hodile ha kae.

Ha o sebedisa tjhelete ntle le ho lekola hore o setse bokae account-ong ya hao, o ka fetella o sebedisa ho feta eo o nang leng yona. Tjhelete e sa bonahaleng kapa e sa keneng ka nako, ha o lebelletse hore ho kene moputso kapa tefello empa le he e dieha, ebe e se o qetelle ho sebedisa tjhelete. neng o sa e fumana, o iphumana o le ka tlasa tekano, o se nke lehlakore le tseo tse setseng kapa tse iphetang, le tshenyehelo tse kang rent-e, mekoloto kapa ditefello tsa banka tse itlhahisang e ka a etsa hore tekano e theohe ha e ba o se le ka pele. Ha o fetisa tekano ya hao banka e ka kenya overdraft fees kapa penalty, tseo le tsona di ka etsang hore tekano e mpe e mpefale le ho feta.

Moreki, lebaka leo o ntseng o kolota tjhelete e ngata tjena, ke hobane kadimo o e nkileng e nang leng balloon payment. Sena se bolela hore nakong ya kadimo, o ne o ntsha o lefa mekotla e menyanenyane , empa ha nako ya kadimo e fela, ho sala tefo e le nngwe e kgolo haholo eo o ntseng o sa e lefe. Ke yona e bitswang balloon payment, ke tefo e neng hlophisitswe ho qetela, empa hobane e le kgolo, batho ba bangata ba nahana hore ba se ba qetile ho lefa kadimo ha ba qeta mekotla ya bona e ya . Ha e le hantle, ha ho jwalo, balloon payment e ntse e le teng, mme ke yona e etsang hore ho bonahale e nka o ntso o kolota tjhelete e ngata.

Ke se ke fumane moputso mona Afrika Borwa. Ke rometse tjhelete ka cell-e phone ho nomoro eo ka, ha o fihla mabenkeleng ka kopo o ye ho morekisi ya fanang ka ditshebeletso. O tla hloka ho mo bontsha ID ya hao le ho mo bolella hore o batla ho hula tjhelete e rongwetsweng ka e-wallet-e or kapa efe banka. Ha o fihla moo, mo bolelle nomoro ena, o tla kenya PIN-i kapa reference number, ha e ba o ka hlaha bothata kapa o so tlohise hantle, o tla mmitsa a tla ho thusa ho tswela pele ka ho hula tjhelete.